Ukudlala ibhola ekhatywayo kuyandonwabisa kakhulu. Kowu, ngumbono omhle kakhulu lo! Kaloku le mizimba sinayo ifuna ukulolongwa ukuze ihlale isempilweni kwaye kukuvula iqela lebhola ekhatywayo kwingingqi yethu ithetha ukuthi thina badala sikhuthaza abaza emva kwethu. Sibafundisa kananjalo ukuba ukuzilolonga kubalulekile ukwenzela uhlale . Abanye ke abaza emva kwethu singababona bedlala kwinqanaba lebhola ekhatywayo eliphezulu.

Nanjengenkokheli yasekuhlaleni, nazi ke nje izinto ezimbalwa endicinga ukuba aba basebancikane zingabanceda ukuhlala besempilweni ngokwasemzimbenzi nasengqondweni, imidlalo yeqela. Ndingalungiselela ke umdlalo wobuhlobo we-soccer, ibhola yomnyazi, okanye iqakamba nabahlobo okanye amaqela asekuhlaleni. Iibhayisekile zabo okanye iibhodi zokutyibiliza kunye nokubetha iindlela zasekuhlaleni okanye iipaki zokutyibiliza. Ezi ke zezinye zezinto endinokuzenza.

Imidlalo yebhodi ibaluleke kakhulu kuba imidlalo yebhodi bathi ke abaphandi nabahloli bengqondo, zibalulekile ke imidlalo yebhodi ngoba ihlikihla indlela yokucinga kwaye igcina indlela yokucinga ikhangeleka ilula, kwaye isebenziselana nenkumbulo yakho. Ndiyayikhuthaza ke, ndiyibona ingumbona omhle into into yokuba sibafundisi abafundi imidlalo yebhodi bazokwazi ke ukuhlikihleka engqondweni.

Minintsi ke imidlalo endiwuthandayo nesithanda ukuwubukela silusapho. Umdlalo weqakamba siyawuthanda kakhulu. Umdlalo wombhoxo okanye ke umdlalo webhola yombhoxo siyawuthanda kakhulu kwaye siyayibukela ibhola yombhoxo silusapho, ingakumbi ke xa kudlala iqela loMzantsi Afrika. Umdlalo esiwuthanda kakhulu apha ke ekhayeni ngowebhola ekhatywayo. Amaxesha ke amanintsi siyakwazi ke nozikhupha, sihambe siyoyibukela ibhola ekhatywayo ngqo ebaleni.

Mandithathe eli thuba ndibulele kwi-International Cricket Council ngokuba indityunge ndibe ngomnye wabalandeli abakhule beqakamba oza nomthetho omtsha. Umthetho omtsha endingathanga i-International Cricket Council ukuthi iwazise ngulo ulandelayo, umdlali oye waphuma phambili kuloo mdlalo wangaloo mini ibingase akhethwe ngabalandeli. Ngoba amatyeli amanintsi, sibona ekhethiwe umdlali ophumelele ngaphambili singamazi ukuba ukhethwe kanjani kwaye ngamanye amaxesha sibe singavumelani neso sigqibo. Enkosi.

Igama lesiteketiso leqela lesizwe lombhoxo lamadoda loMzantsi Afrika, amaBhokoBhoko, ndiyalithanda kakhulu kuba lihambelane nesilwanyana salapha eMzantsi Afrika, iSpringbok. Lihambelane kakhulu kuba uthi xa udlala ibhola yombhoxo, xa uzawulala phaa emgceni utsibe uxhumele phezulu, ukhangela kanye njengeSpringbok xa uyowulala emgceni uzokwenza into ebizwa ngokuba yi-try okanye ke ufaka inqaku. Limnandi kakhulu eli gama kwaye ingase lingatshintshwa.